Umsebenzi engiwuthandako wokuzilibazisa ngithanda ukufunda ngombana ekufundeni ngifunda izinto ezinengi ezihlukahlukeneko.

Ngathaba khulu lokha nangifunda incwadi eyabhadalwa nguNjabulani Ndebele eyokuthi ukufa kwendodana ngafunda kabanzi.

Okutlhogako khulu nakufanele wenze umsebenzi wokuzilibazisa owuthandako kilokha uzinikela isikhathi sakho wenze into oyithandako.

Umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthandako ngiwenza ngingedwa ngombana angifuni abantu abazongiphazamisa lokha mangifunda iincwadi.

Umsebenzi wokuzilibazisa ngithanda ukuwenza ebusuku lokha abantu abanengi mabalele ngombana akekho umuntu ozongiphazamisa begodu ngithanda ukufunda ukuthi ngibe nolwazi ezintweni ezihlukahlukeneko.

Amakghono engiwafundile emsebenzini wami wokuzilibazisa ngifunde izinto ezinengi ngifunde ukubhaga ngifunde ukubhala ngifunde ukucula zinengi izinto engizifundileko.

Iye, umsebenzi wami wokuzilibazisa engiwuthandako uqakathekile khulu ngombana ngifunda izinto ezinengi begodu angichithi isikhathi sami ezintweni ezingakaqakatheki.

Ngizizwa ngithabe khulu lokha nangenza umsebenzi wami wokuzilibazisa ngizizwa ngithabe khulu ngombana ngiyafunda begodu ngiba nolwazi eentweni ezinengi khulu. Ngifunda izinto ezenziwa emazweni ahlukahlukeneko begodu kuqakathekile khulu kimi bona ngazi izinto ezihlukahlukeneko ezenziwa emasikweni wabanye abantu.

Umsebenzi engiwenzako wokuzilibazisa ujwayelekile khulu ngombana abantu abanengi bayathanda ukupheka bayathanda ukubhaga begodu bayathanda ukufunda yinto ejwayelekileko ebantwini abanengi.

Iye, ngingathanda ukufundisa omunye umuntu umsebenzi wami wokuzilibazisa begodu ngingathaba khulu ngombana umuntu engizomusiza lo uzokufunda izinto ezinengi khulu.

Umsebenzi engingawuthabele ukuwenza wokuzilibazisa ngingathabela bona ngifunde ukubhaga amakuku amakuke namkha ukubhaga amagwinya.

Abangani bami bathanda ukudlala ibholo erarhwako ngiwo umsebenzi wokuzilibazisa abawenzako begodu bawuthanda khulu ukuwenza umsebenzi lo.

Awa, umsebenzi engiwuthanda ukuwenza ukuzilibazisa awutjhuguluki ngombana umuntu uyafunda uyafunda nawufunda incwadi lokha ayikho into ezotjhuguluka ngombana yinto ekhona phakathi kuwe.

Into engithabisa khulu ngomsebenzi wamilo wokuzilibazisa ngithaba khulu lokha mangifunda izinto zamasiko ngombana ngiba nolwazi ngiba nolwazi eentweni ezihlukahlukeneko begodu kuyangifundisa lokho bona amanye amazwi asebenza njani begodu bambatha njani namkha badla izinto ezinjani.

Ubudisi engiqalana nawo lokha nangenza umsebenzi wami wokuzilibazisa ukuthi amehlo wami ababuhlungu mangicala incwadi ngesikhathi eside.

Ingoma engiyikhumbulako ebesiyivuma ngesikhathi semidlalo esikolweni, besivuma sithi, go go team go go.

Ingoma enza abentwana bakhuthale khudlwana lokha nabasemdlalweni ithi, shaya phansi kwesobuncele, shaya phansi kwesokudla, izingane zishaya izinyawo zibhodla ngomdlandla.

Awa, awukabi khona umdlalo owaziwa ngokusemthethweni ngokuthi umdlalo wabentwana wobungani.

Awa, amatatawu wezemidlalo amakhulu awaqondisanga bona avelele abentwana ngaphandle.

Idlalwa khulu emakhaya esitradeni nasesikolweni.

Iye, kufuze idluliselwe ezizukulwaneni ngezizukulwana ngokwekambiso yesintu.

Imidlalo yendabuko iyifa lesintu elakhelwe ukudala ubunye namkha ukuzijabulisa nokufundisa ngaphandle kokulandela imithetho eqinile yesimanje.

imidlalo yendabuko iqakathekile emiphakathini ngombana igcina isiko yakha umuntu begodu iqinisa umzimba

Sidlala umdlalo ohlukahlukeneko. Omunye wabo sisebenzisa amatje amancani, siwaphose phezulu bese sibamba ngokulandelana.

Imidlalo yendabuko ihlanganisa abantu ngeendlela ezinengi ezifana nokudlala ndawonye ngaphandle kwebanga lobudala.

Lifunda izinto ezinengi ezifana nokuzihlonipha ukubambisana begodu ukuzikhandla.

Ukufundisa imidlalo yendabuko ezikolweni kusiza ukuthi amasiko agcinwe, izingane zikhule zinepilo begodu zibenobuntu.

Imidlalo yendabuko isiza ekuzijabuliseni umbambano nokugcina amasiko begodu imidlalo yanamhlanjesi isiza emthethweni oqinile begodu nasekubeni yingcenye yomnotho nezemidlalo zomhlaba.

Iye, ngivumelana nakho. Imidlalo yendabuko ingadlalwa emaphaliswaneni ngombana lokhu kusiza ukuyigcina begodu ukuyiphakamisa, ukuhlanganisa abantu nokuyenza isifundo esibukwayo esibalulekile.

Isiza ngombana iqinisa umsipha namathambo.

Indima edlalwa babantu abadala ekufundiseni ilutjha imidlalo yendabuko, babafundisa bona imidlalo le idlalwa kanjani.

Ngizokhetha umdlalo wamatje.

Imidlalo yendabuko ithathwa njengento ebalulekile ekhaya.

Eqinisweni awa, akekho umuntu engimaziko.

Awa, imidlalo yendabuko akusiyona isikhumbuzo sabantu bakade kwaphela.

Imidlalo yendabuko ayithuthuki ngombana ayinawo umnotho.

Kukhona ukutlhayela kwemali okwenza bona ingathuthuki.

Iye, ukulimala kwenza bona abantu abanengi balise umdlalo ofana nentonga.

Mina ngikhetha umdlalo obizwa amakete, lokha sidlala ngamatje.

Kufanele kube ngurhulumende namakhosi ngokubambisana.